Tanihi van'wamapurasi hi nga hlayisa e misava ya hina hi ku hi chela manyoro ya tihuku ni ya tihomu ni leyi xavisiwaka switolo loko hi endla tano misava ya hina yi ta va leyi nonakaka naswona yi ta tshama yi tsakile ni swimila swa hina swi ta va leswi tsakamaka hikwalaho ka manyoro lawa hi wa fakaka so hi fanele hi hlayisa e misava ya hina leswaku yi tshama yi nonile loko hi yi hlayisa misava ya hina yi ta va leyi tsakaka .

Swimila leswi hi faneke hi swi byala hi nkarhi wa mpfula i swifaki, timanga, tindluwa hi fanele hi byala hikuva hi nguva lowu swimila leswi swa hlupha swi lava a mati ngopfu loko ku ri hava mati a swi koti ku khipha mihandzu leyi faneleke so loko hi swi byala hi nkarhi wa mpfula swi kota ku humesa e mihandzu naswona swa tsaka.

Endhawini leyi ni tshamaka eka yona hi byala swimila swo hambanahambana swo fana ni swifaki tindluwa timanga miroho yo hambanahambana ma-beetroot, mapopo e miroho leyi hi rhandzaka ku yi dya i guxe tin'hwembe ni nkaka.

Hi nguva ya ximumu ni nga byala a swifaki na tindluwa hikuva a swi karhati ngopfu a swi lavi mati yo tala ngopfu swa swi kota eku hlayiseka ni hambi dyambu ri hisa ngopfu hi nguva ya xixika ndzi nga byala swipinichi masaladi ni ni miroho yin'wana yo hambanahambana hikuva swa hlupha a swi twani dyambu se hi nkarhi wa xixika swi nga va leswi tsakaka loko no swi byala hi nkarhi wolowo.

Leswi sivelaka tikhampani ta matandza ta le henhla ku va na mbuyelo wa kahle i ku cincacinca ka tinguva hikuva tihuku na tona ta hlawule tinguva i kuma leswaku hi nguva ya xixika a ti humesi kahle matandza kambe ya ya ximumu ta humesa kahle matandza so swoleswo naswona swi endla leswaku tikhampani ti va ni mbuyelo wa le hansi.

Leswi n'wamapurasi a fanele a swi tekela enhlokweni eka ku hlawula muxaka wa tihomu ta nyama hileswaku a tihomu a ti fani u fanele a ti hi vukheta leswaku leyi hi hi yona leyi faneleke yi va leyi hlawuliweke hi ndlela ya kahle na naswona yi ta n'wi bindzulela kumbe yi ta va leyi nga n'wi bindzuleleki ke.

Loko u lava leswaku tihomu ta vona ti tshama ti va leti tiyeke ni ku va ti nona u fanele u ti yisa evudyeleni byo nona u ti yisa la ku nga ni mabyanyi ya rihlaza u tlhela u ti xavela e swakudya leswi lavekaka ni ku ti xavela e mimirhi leyi lavekaka ni ku tlhela u ti yisa a dibini leswaku ti kota ku hlamba hi ndlela yoleyo tihomu ta wena ti nga va leti tshamaka ti tsakeke ni ku va leti kulaka titlhela ti nona.

Van'wamapurasi ku antswisa ma ya masi eka tihomu va fanele va hlayisa e tihomu ta masi hi ndlela leyinene naswona va ti nyike swakudya swa rihanyo lerinene leswaku ku ta huma a masi lerinene leri nga ta va ni rihanyo lerinene.

Swa pfuna ku va na tihomu to hambanahambana eka purasi hikuva vanhu eka minkarhi ya sweswi va hlawula eka tihomu loko u ri ni tihomu to hambanahambana e bindzu ra wena ri nge vi leri waka kumbe purasi hikuva un'wana u ta hlawula liya un'wana a hlawula liya naswona swoleswo swi ta va kahle eka bindzu ra wena yena ra tihomu ku va wena a wu nge vi lweyi u u waka u ta ya emahlweni u bindzula loko u ri na tihomu to hambanahambana.

Thekinoloji i xiyenge xa nkoka eka ku humesa eka masi lowu nga wunene hikuva thekinoloji ya swi kota a ku vona loko homu yi hanyile kumbe yi nga hanyanga kahle naswona ya swi koti eku vona leswaku a masi lowu nga le ka homu lowu i wunene kumbe a wunene so thekinoloji ya pfuna swinene eka ku humesa a masi wa wa wa xiviri lowu lavekaka wa rihanyo lerinene.

Hi ku ya hi mina ndzi vona swi yelana a ku na lweyi a a kayivelaka eka ku endla ka wulu kumbe nyama hikuva loko u va le u yi dlayaka wa ma endla wulu naswona nyama ya sala so e tinyimpfu ti endla swilo swimbirhi hi nkarhi wun'we ya swi kota ku khipha a nyama yi tlhela yi khipha a wulu.

Tindlela to susa e switsotswana eka tinyimpfu u nga ha ti-spray-a hi ku tirhisa e mimirhi ya kona leyi xavisiwaka eswitolo u tlhela u nga ha tirhisa ni ma-hand gloves ku ti ku khipha swivungwavungwana leswi tshamaka eka tinyimpfu leswaku ti va leti tshamaka ti hlayisekile ni leti va ka ti tshama ti basile.

Tinguluve i swifuwo swo olova eka mina na mina ni tshame ni va na tona tinguluve a swi zanga swi ni tikela ku va ku ni va le ni ti hlayisaka.

Tinguluve ti fane ti dyisiwa swakudya swo hambanahambana hambi ku ri mavuswa lama salaka marhayisi swilo swo tala leswi hi swi siyaka loko hi dya tinguluve ta swi kota eku va leti swi dyaka ni masimula hi fane hi ti xavela leswaku ti ta kota a ku kula hi ndlela leyi yi faneleke hikuva masimula ma tikhoma a khwiri.

Ina i mianakanyo leyinene hikuva tinguluve a ti hlawuli eka swakudya naswona swakudya leswiya swi salaka ta swi tsakela naswona ti swi dya hi ku swi rhandza naswona loko ti swi dya wa ti vona ta nona ni ku va leti nonaka ti kula hi xihatla leswi hlamuselaka leswaku swakudya leswi i swakudya leswi tinguluve ti swi lavaka.

Leswo biha hi tinguluve hileswaku ti ta thyakisa naswona ta nuha u fanele u va munhu loyi a tshamelaka a basisa eka ndhawu leyi ti ti va leti etlelaka eka tona e vupfuni bya swona hileswaku tinguluve ti balekisa a tinyoka ekaya ra wena loko ti ri le kaya ra wena naswona e nyama ya kona ya nandziha.

Vupfuni bya timbuti eka nkarhi wa sweswi va swi tirhisela a ku phahla hi xitalo eka vanhu lava thwasaka va timbuti ti pfuna kwalaho hikuva ti tlanga a xiyenge lexi pfunaka eka vanhu lava thwasaka so vanhu va ti fuyela swoleswo eka nkarhi wa sweswi.

Eku hambana eka nyimpfu na mbuti a mbuti a yi na masiva yo tala kambe a nyimpfu yi na e masiva yo tala lama kotaka ku endla swilo swo hambanahambana swo fana ni mpahla swo tala e nyimpfu ya swi kota ku swi endla kambe a mbuti masiva yona a ma mo mo lahliwa.

Mina hi ku ya hi mina ndzi nga tsakela a ku kurisa liya e huku leyi khiphaka a matandza.

Ndzi vona onge tihuku epurasini a ti nge swi koti ku tisa a mali yo tala hikuva hi xitalo emapurasini a ku na mindyangu yo tala naswona a ku na switandi swa vanhu lava tshamaka kona vo tala va tshama a malokixini ni le se emapurasini a hi ndhawu leyi u nga fuyaka tihuku to tala hikuva vanhu a va nge swi koti ku fikelela a ndhawu yoleyo.

Tihuku leti vekaka matandza ti lava swakudya ta swona vini swo fana ni swifaki leswi hlawuriweke leswaku leswi i swa tihuku leti vekaka matandza naswona hikuva loko ti nga kumi swakudya swo leswo a swi nge swi koti ku humesa matandza yo tala so hi ti fane ti kuma swakudya ta swona hi nkarhi lowu faneleke.

Hi ku vona ka mina swa hlupha hikuva tihuku ti lava swilo swo tala nkhathalelo swakudya u tshama u ti langutile hikuva ku na ni makhamba so tihuku ta fa loko ta ha ri tintsongo ta hlupha so ku ya hi ku vona ka mina ni vona ti hlupha.

Tihuku ta matandza ti lave e swakudya swo fana ni swifaki leswi hlawuliweke hi ndlela leyinene hikuva tihuku leti ta hlawula loko u ti nike swakudya swo ka swi nga ri swona matandza ya kona u ta kuma ma nga tsakisi.

Swi swi nga ni twisa ku vava ngopfu kambe ndzi fanele na mina ndzi sungula ndzi anakanyisisa leswaku xana tihuku ta mina ti nghene njhani hala ka yena ti za ti veka matandza hala naswona ndzi fanele ndzi swi xiya leswaku sweswi i nkarhi wa ndlala munhu a nga endla xin'wana na xin'wana leswaku a kota ku etlela a dyile.

Khale loko va lava ku senga masi eka homu a va veka homu yin'we endhawini ya yona yi ri wexe kutani va yi boha kutani va sungula eku senga e masi.

Ku hluva huku u fanele u sungula u tseleka a mati ma vila kutani loko ma virile u ma teka u ma chele ehukwini kutani huku leyi swi ta endla leswaku yi hluveka hi ku olova.

Masi eka miri wa vana wu pfuna leswaku vana va kula va nga khomi hi mavabyi hi ku olova va kula va hlayisekile va ve ni rihanyo lerinene.

Hi ku vona ka mina ndzi vona a ku nga ri ntiyiso a va a va fanele va yi dlaya hi ku va lava yi tsemaka hi mukwana kumbe hi banga enkolweni.

I ntirho wa nwini wa kaya hikuva hi yena a fanele a va wo sungula ku rhangela hi ku ya hi ndhavuko wa hina.

Fanerile leswaku voya byi susiwa hikuva voya a byi dyiwi naswona swi nga endla leswaku nyama liya yi va leyi bihaka loko se hi lave eku yi dya.

tikhemikhali ma endla leswaku swimila swa hina swi kula hi xihatla naswona swi kula swi va leswi sasekeke naswona swi humesa i mihandzu hi xihatla naswona mihandzu ya kona yi ta va leyi tsakeke ni misava ya kona yi ta va leyi tsakeke.

Vuyelo ra tikhemikhali eka misava hileswaku misava liya yi ta va leyi tshamaka yi tsakile ni hambi yo byala eka lembe leri taka hi ta kuma misava leyi ya hina ya ha nonile so swi ta endla leswaku mihandzu ya hina yi va leyi tsakaka ni lembe leri landzelaka.

Ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali hikuva manyoro lawa ma kamberiwile naswona ma fambe ti-test to tala ndzi vona leswaku loko ni hlawula wona e mihandzu ya mina yi ta va leyi kulaka hi xihatla.

Vanhu va nga ha tirhisa manyoro ya tihomu, tihuku, timbuti hikuva ma va lama ma ha hisaka so ma nga va lava ma endlaka misava yi va leyi tsakaka.

Swi nga ndzi twisa ku vava hikuva swi nga endla leswaku lembe lero ndzi nga tshoveli hi ndlela leyi malembe laman'wana a ndzi tshovela ha yona e bindzu ra mina ri nga va leri ri nga fambeki kahle.

Swi pfuna van'wamapurasi leswaku loko se ku fike enkarhi wa ntshovelo entshovelo wa vona wu va lowu sasekeke wa u nga dyiwanga hi swivungwavugwana leswi kumekaka emapurasini kumbe switsongwatsongwana.

Ti va leti thyakisaka e mbangu kumbe ku endla leswaku mbangu wu nga tsaki hikuva ni moya wa wo basa a wa ha koti ku hundza hi ndlela leyinene.

Ndzi nga va byela leswaku a va fanelanga va tirhisa tikhemikhali ngopfu va fanele va pima hikuva swi onha mbangu wa hina.

Loko wo tshike eku dlaya e switsotswani hi tirhise khemikhali swakudya leswi a swi byaleke swi nga va leswi nga sasekini hikuva swi ta va leswi nga dyiwa hi switsotswana leswi.

Swi va leswi swi thyakisaka e mbangu wa hina naswona swilo swo tala swa onhaka hikwalaho ko tirhisa tikhemikhali ku tlula mpimo.

Byela leswaku tikhemikhali ti fakiwa e swichelacheriwi swo tala swinene sweswo swi vangela leswaku mati ma va lama ma thyakaka ni hambi misava ni hambi swifuwo a swi koti ku yimela e hikuva swinene matimba swinene.

Swi ta va leswi swi durhaka hikuva va ta tirhisa tindlela tin'wani to lava e mali yo tala hikuva loko va tirhisa tikhemikhali a va nga tirhisi e mali yo tala.

Va titshega hi tikhemikhali hikuva tikhemikhali ta swi kota eku endla leswaku va tshovela hi xihatla naswona va kote ku bindzula hi ndlela leyinene hikuva swi kula hi xihatla.

Ina ndzi nga ti tirhisa hikuva na mina ndzi nga va loyi ndzi lavaka i ku bindzula hi ndlela leyikulu swinene so loko no va leyi ndzi tirhisaka tikhemikhali ka purasi ra mina ro lerikulu ndzi nga va loyi ndzi tshovelaka ngopfu.

Va nga tirhise maendlelo man'wana hi ku tirhisa manyoro ya swiharhi swo hambanahambana leswaku misava ya vona yi ta va leyi tsakaka no humesa e swo dya leswi baseke.

Va ya emahlweni va tirhisa hikwalaho ka leswi na vona va lavaka ku bindzula kumbe ku tshovela hi xihatla leswaku tiko ra hina ri ta kota ku kuma swakudya.

Ndzi nga va hlohletela ndzi va byela leswaku tanihi mfumo hi nga swi kota ku va pfuna ni hambi va nga tirhisi tikhemikhali to tala hi nga va pfuna hi ku va nyika e mali sweswo swi ta endla leswaku va nga tirhisi tikhemikhali.

Tipholisi ti vula leswaku van'wamapurasi va fanele va tirhisa tikhemikhali hi va nga tirhisi hi ndlela ya ya vusopfa kambe va fanele va ti tirhisa hi ndlela leyinene leswaku mbangu ta tshama wu basa.

Ndzi nga va khorwisa leswaku ni hambi vo tirhisa e tikhemikhali titsongo swa ku swakudya swa vona leswi va swi byalaka swi nga va leswi kulaka hi ku hatlisa ndzi va komba ni example.

Ndzi nga byela xikolo kumbe swichudeni swa mina leswaku tikhemikhali ta pfuna eka vurimisi kambe hi hala tlhelo ta onha hikuva ti onha mbangu wa hina ni swihari swa hina swa khumbeka.

Ndzi nga vula leswaku vuhlayiseki bya vona byi le khombyeni hikuva ko tala a ku na gezi va tshama emikhukhwini naswona mukhuva wa kona u le kusuhisuhi.

Swi nga va khumba hikuva endhawu leyi a va tolovele leswaku va tirha ka yona leyikulu se yi ta va yi hungutiwile naswona emali valungu a va yi endla yi ta va se yi ri yitsongo sweswo swi ta endla leswaku ni muholo wa vona u va lo hungutiwaka kumbe vatirhi va hungutiwa.

Ndzi nga famba ndzi lave entirho wun'wana kumbe ndzi dyondza eku tibyalela swa mina etlhelo leswaku na mina ndzi ta kota i kuma emali.

Mfumo wu pfuna van'wamapurasi leswi hi ku va nyika emali le leyi ya mfumo leswaku va kota ku hluvukisa emapurasini ya vona ni ku kote ku byala swilo swo tala.

Vaxavi va mina va vhinyo ndzi rhandza ku mi tivisa hi swimila xa mina xo endla vhinyo ya black label xi le xipexali naswona xi kule kahle hi ndlela leyinene loko wo ta u ta xava la ka mina xi ta ku humesela e vhinyo yo nandzika swinene hikuva e nsimu ya mina yi swinene hi vanhu vo tala naswona va yi kambela siku na siku naswona swimilani leswi i swimilani leswi swi nga basa naswona swi cheliwe emanyoro lama eneleke loko wo xa la ka mina u nga bindzula swinene naswona bindzu ra wena ri nga swi kota eku ya emahlweni ri endla e vhinyo yo tala hikwalaho ka mihandzu leyi u nga ta va u yi kume eka purasi ra mina inkomu.

Ndzi nga byala swifaki timanga matsavu timbowa minkaka malamula ni swin'wana swo tala ndzi nga byala swilo leswi hikuva i leswi swi fambisanaka ni maxelo man'wana ni man'wana hambi ra hisa kumbe ka titimeta kumbe swi kuma mati swa swi kota eku khomelela swi va leswi tsakaka so loko no va ni byale swilo leswi loko ku fike nkarhi wa ntshovelo ndzi nga va loyi ni tshovelaka hi ntamu n aswo bindzu ra mina ri nga kula swinene hi ku tshopeta ka tihlo ndzi nga swi kota eku bindzula ndzi endla e mali yo tala na hambi mpfula yi nga ni kambe loko ndzo swi byala ensin'wini ya mina Limpopo swi nga swi kote eku khomelela ndzi kote ku va loyi ndzi bindzulaka ngopfu.

Ndzi nga hlawule timanga leti rhandziwaka eku byaliwa hi nkarhi wa ximumu hikuva timanga ta ku byaliwa hi ximumu huma ti tsakini naswona ta ta kula swinene na hambi ti nga mati so ti nga va leti ni kotaka ku tshovela hi ntamu loko ku fike nkarhi wa ntshovelo.

Loko no va ni tihomu to tala ti nga na mati ndzi nga ha endla xiboho xo va ndzi borha a mati leswaku mati ma ta va ekusuhi leswi ta endla leswaku tihomu ta mina ti nwa mati nkarhi na nkarhi se sweswo swi ta endla leswaku tihomu ti va leti kulaka kahle ti va ti nona ti kota no ku va ni rihanyo lerinene.

Ndzi nga byela malume leswaku tihomu na na ta swilave swakudya ni mati kambe enkarhini wa sweswi ku ni mavabyi yo hambanahambana na hambi swiharhi ta khomiwa hi mavabyi se i swa nkoka leswaku na to tihomu ti va leti khathaleliwaka ti emimirhi ti tlhela ti va leti leswaku ti nga khomi hi mavabyi hi ku olova se ti ta endla leswaku ti kula ti nona loko ti nga na mavabyi ti ta va leti tsakaka ti ta kota ni ku humesa e nyama leyi eneleke naswona ni vanhu lava va lavaka eku ti xava va ta va lava ti tsakelaka va nga ha yi ni le ka munhu wun'wani hikwalaho ko ti ku ti khathalela hi ndlela leyinene.

Loko ku na vuvabyi byo karhi kumbe homu kumbe xifuwo xin'wani xi ni vuvabyi ndzi nga endla leswaku ndzi xi endlele ndhawu ya xona xi tshama xi ri wexe ndzi xi nesa hi ndlela leyinene ndzi xi lavele mimirhi leyi lavekaka ni ti-injection leti lavekaka xi za xi kuma leswaku a xa ha na byona vuvabyi lebyi hi kona ndzi nga ta xi humesa xi ya tshama ni swifuwo leswin'wana ku endlela sweswo ndzi hikuva a ndzi lavi leswaku hinkwaswo swifuwo swa mina swi va leswi vabyaka hikuva loko swi khoma hi vuvabyi hinkwavo ku ta va swi nga ha fa hinkwaswo mina ndzi ta sala se ndzi nga ha na swifuwo so ndzi nga yi pfalela yiri wexe ndzi yi khathalela.

Ndzi nga va byela leswaku xo sungula va fanele va hlantswa a mabaketi ya vona la ma nga ta sengela masi ka wona ma tshama ma va lama baseke naswona va fanele laha homu leyi va yi vekaka kona ku va ndhawu leyi baseke naswona va fanele va hlamba mavoko nkarhi na nkarhi leswaku ku ku nga ngheni ma germs naswona loko vo va heta ku senge ehomu leyi va fanele va va lava pfalake e mabaketi ya vona leswaku ku nga ngheni switsotswana.

Ndzi tshama ndzi vona va senge ehomu loko va yi senga va yisa eka ndhawu leyi va yi emilenge ya le ndzhaku na le mahlweni va yi veka ni rigodo la nhan'wini ya yona leswaku yi nga koti ku baleka se va sungula ku ku senga kahle va senga emasi wu nghene emabakitini kutani va va lava pfalaka mabaketi loko va heta va va lava va pfulelaku homu liya va yi tlhantlhe minenge va tlhela va va yi ntshuxa yi vuyela eka tihomu letin'wana.

Ndzi nga byela vaxavi va mina leswaku loko munhu a za a lave e huku leyi hluviweke ni mintsengo ya kona yi ta va leyi tlakukaka hikuva e nkarhi a wu kona se tihuku le ti va ti kurisiwa hi mina ti dyisa hi mina se loko se va lava ni tlhela ni va ni ti hluvaka se swi nga ha ni tekela a nkarhi naswona i ntirho wun'wana.

eka mbewu ya mina ndzi languta leswaku xana a yi na timbhovombhovo a yi dyiwanga na leswaku loko wo yi chela kuve yi borile emisaveni a ku nge humi nchumu ku to fanaa swa ku u byale ya mahala.

Vubihi bya crop rotation hileswaku swi nga endla leswaku swimila swa wehe swi nga humi kahle hikwalaho ko cincacinca ngopfu so u fanele u nga cincacinci.

Ku cincacinca ka maxelo ka onha nkarhi wun'wani eka swakudya hikuva ku ni swakudya swin'wana a swi lavi dyambu swin'wana a swi lavi mpfula so i swa nkoka ku va hi akela leswi va swi vitanaka ku i i shelter xa pfala laha henhla leswaku ni loko dyambu ri nghena ri nghena ri nga talanga ni loko mpfula yi nghena a yi ngheni yi tele se hi swimila swa hina swi nga va leswi tsakaka.

Ndzi vona va tirha kahle hikuva enkarhini wa sweswi ku ni switirhisiwa swa xilungu leswi mhakiweke a va ha boheki ku tirhisa mabanga ku na ma homelight a va ha tirhisi swikomu hi xitalo se va tirhisa ma tractor naswona a va ha tirhisi ni swilexeni se ku tirha michini yo tsema byanyi so matirhelo ya sweswi ma antswa swinene naswona va khaya ni hi michini swilo swa kona a va ha rhwaleli hi mavoko ku rhwale emichini se matirhelo ya sweswi va tirha kahle swinene.

Ina ndzi vona swilulamile ntsena loko va va lava engeteriwa muholo hikuva un'wana na un'wana wa ti hlawulela ku va a tirha over night or a tirhisa loko u lava muholo wa we u tlakuka ndzi vona leswaku va nga va lava tirhaka hambi ri perile kambe va nga va tirhela emasin'wini hikuva va nga ha lumiwa hi hi swi vandzana swa nhova kumbe swi va vaviseka kambe loko vatirha emahofisini va paka eswilo swi nga va leswi nga swinene.

Ndzi vona yi nga pfuli hikuva ndzi vona yi ri yitsongo hikuva swi lava va xave e swakudya lava va tshamaka kona emapurasini va tlhela va rhumela e mali ya va ndyangu wa vona vaxavi i swakudya va xavela vana vo swiambalo va va hakelele exikolo so vona a va ha sale ni mali yo tala kumbe ya ku kota ku ti hanyisa se ndzi vona i mahanyelo ya leni ma nga fambi kahle.